Kutlwano le lorato la lelapa, fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa ba ikutlwa ba le botlhokwa ba ratwa mme ba sa tlogelwe ba le nosi.

Dumela gore lelapa bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi fa ba tsofetse.

Go ruta tlotlo le tebogo go aga maikarabelo mo lelapeng go bopa tumelo gore batsofe ke jwa kitso.

Go tlhokomela mo lefatsheng ka letsatsi le letsatsi lelapa le le gaufi le motsadi kgotsa mogolo, setšhaba se tshwanetse go nna le mafelo a bagodi ba ka kopanela mo go one.

Ditirelo tsa kalafi le botsogo, ditirelo tsa tlhokomelo ya loago, ditirelo tsa semoya, dikgakololo di dire diporojeke tse dinnye tsa bagolo.

Ntlo tsa bagodi mafelo a a tlhokomelang ya botsogo a a etelang batho mo malapeng ditleliniki tsa setšhaba.

Pension-e ya batsofe, ditirelo tsa kalafi tsa setšhaba lenaneo la home based.

Go thusa ka tlhokomelo ya motheo, go fokotsa botlhoko jwa madi, go ba fa boikanyegi, go thusa mo tlhokomelong ya botsogo.

Go sa amogele madi a a fetang tekanyetso e e beilweng.

E ama ka gore e tshwanetse go tlhokomela 'lapa kamoka le go thusa ka tse dingwe.

Dingwaga di le sixty ka ge ba lebane le retirement maikhutšo a bagolo.

Tlhabololwa ga dipalamo tse di tseneletseng.

Go kgonega gore batho ba tswang ditleliniking ba ye magaeng a batsofe ba kgone go thusa bona ka ge ba sa kgone go fitlhelela dipetleleng.

Go boloka matshelo ka ka potlako go fokotsa bothata mo malapeng go thusa bagodi le ba tlhokang go thusiwa.

Go botlhokwa ka ge batho bao ba dulang gona ba sa kgone go fitlhelela ka ge e le batsofe.

Dintlha tsa letlalo, flu le sefofu ba malwetse a .

Tlhokego ya ditšhelete tsa le botsamaisi, palo e potlana ya baagi mo mafelong a mangwe, maloko a lelapa a na mo kgatelelong fa mongwe a lwala mme go sena mafelo a kalafi a a gaufi.

bo ka seka bo fole sentle bolwetsi bo ka gola bo gole kgotsa bo felele ka .

Ba bangwe ba tshaba gore ba tla utlwa gore ba na le bolwetsi ba masisi maikutlo a a kgethololang kgotsa a a sa amogeleng sentle.

Thuso eo e potlakileng mo maemong a kotsi go fokotsa matshwenyego le letshogo go thusa basadi ba ba imileng bana le bagodi.

Go tsena ga kalafi ka metlha le go latela kalafi e e rileng go thuta le kitso e e tlhamaletseng.

Go nna le ditleliniki tse di gaufi le batho go oketsa palo ya badiri ba kalafi le ditirelo tse di feletseng.

Botsogo ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe malwetse ga a tlholele kwa motseselegae.

Go oketsa nako le go dira dipalama tsa gore ba kgone go tsamaya ka tsone.

Go nna le tlala e e sa tlwaelegeng tshwara diteko tsa madi go netefatsa fa o na le sukiri kgotsa .

Kgoreletsi ya go akanya sentle, tshotlakano e ka tlisa go tlhobaelwa matshwenyego le kgatelelo mo go tshwarang go ama tsela ya go akanya le tlhaloganyo.

Palo e e kwa tlase ya mafelo a botshabelo batho ba le bantsi ba tshwanelwa ke go boela kwa malapeng a a kotsi ka ntlha ya go tlhoka mafelo.

ga ditirelo le botshepegi jwa tsone go nna teng ga melemo le di dirisiwa tsa kalafi.

Go na le bontšhi ga mafelo a kalafi ditoropo di na le dipetlele tse di kgolo ditleliniki tse dintšhi le ditirelo tsa poraefete tse di farologaneng.

Netefatsa polokego ya balwetsi fa go kgonega tlosa batho mo kotsing e kgolo jaaka go tshologa ga madi kgonagalo ya sethunya kgotsa molemo.

Mosepele o o gaufi le lefelo la kotsi fa ambulance e le gaufi le kotsi kgotsa kgaola e na le seti sa ditirelo tsa tshoganyetso ba ka fitlha ka bonako.

Ke ne ke ka ikutlwa ke tlhobaela kgotsa ke tshogile fa seemo se gagametse, leoto le ka kgaolwa o ka ikutlwa o sa itse gore o tla bona thuso leng mme nako e ntse e.

Antiretroviral di fokotsa mogare wa .

Kgatelelo ya di dirisiwa go tlhoka kalafi le ditlhare go ka nna le tlhokego ya ditlhare tsa ARV le .

Ke simolola ka kutlwelobotlhoko le botsalana se se mofa sebaka sa go bula pelo a sa boifi kgethololo kgotsa go nyadiwa.

Tsela e TB e namahalang ka yone, TB e anamela ka mowa wa motho yo a nang le TB mo dipapung a tswela kgotsa a hema ka maatla.

Ka amogela gore ke dirile phoso, ke tlhaloganya gore ke ne ke dira phoso ka go tlogela kalafi pele e fetsa le fa ke ne ke ikutlwa botoka.

Ditirelo tsa botsogo tse di ke ikemiseditsweng bagodi kalafi ya malwetse a a sa khutling le tse di

na le batho ba le mmalwa bontsi jwa batho ba simolola go tla kwa bookelong go tloga motshegare ka jalo go goroga phakela go fitlhela mela e mekhutshwane.